Manyalo a sebjale ha tshwane le a kgale, manyalo a fela, batho ba boela bona, ebile a se ba itumele.

Lebaka e ka ba e le gore, he ngwana wa mosimane a so ye sekolong sa setso, ba mmitsa mosimane, e fela he a ya sekolong sa setso ke monna. Diaparo tse ne a di apara pele a ya sekolong se, e be e le tsa basimane, go na byanong tshwanetse apare tsa banna.

Ke morogo le tlhakwana ke rutile ke bo nkoko.

Diaparo di ya ka mehuta-huta, go na le go na le , go na le keiti, go na le dashiki.

Ke merafe, ke dipuo, ke dingwao le dijo tsa gona.

Mang e ka ba kgosi, gore motho ha batla go ba kgosi, e ya ka badimo ba motse a tswang ko teng.

Mogodu le tlhakwana, ke dijo tse di monate.

Ke tlo molelela, gore a tlise motho o o, ke mo tsebe pele a monyala. Ke tlo molelela gore a mpotse mabaka a gore gobaneng a nyala mmona yo ke sa motsebeng, ebile ke tlile go mo fa maele a a mmotsa gore a itlhokomele, a itshware pila, a itshware sentle.

Ba re rutile mmino wa setso. Ba re rutile dijo tsa setso. Ba re rutile le sereto sa ka hae.

Nka rata go bitsa MmaAusi, ka lebaka la hore o ntseba ha botse ho fetesisa.

Re ja tlhakwana, morogo, mogodu.

Manyalo a bogologolo, ba be ba etsa basadi ba bereke go feta tekano. ntho enngwe le enngwe ya ka mo ntlong, e be e etsa ke basadi. Manyalo a segompieno, di ya lekana seo se dirago ke monna le mosadi o a se etsa.

Ba tswanetse ba ise madi ao a lefelwago fatshe, gore mang le mang a kgone go lefela.